Ke o mongwe wa batho ba ba tshabang go palama sefofane ka ntlha ya gore, se fofa kwa godimo fa go ka tlhaga di kotsi ke tlile go tshabela kae, ke tlile gore ke a tswa ke tshabela kae, ka ntlha ya o re re be re le kwa lefaufaung mo fatshe ke kgole kgotsa go na le metsi.

Tshwanetse a itse gore go ya ko nageng ya batlang go ya ko yona go tlhokega passport-o le visa na, mme a di fitlhele fa a fetsa a reke tekete ya go ya kwa teng, mme a itse le nako e sefofane seo se yang ko nageng eo se tlileng go tsamaya ka yone gore a se nne thari.

Dilo tse ke di ratang ka tsela e e dibese di tsamayang ka yona mo toropong ya me ke gore, di na le nako ya go feta mme ga se e le nngwe e le nngwe, di tsamaela ka bobedi ka bobedi. Bese tuelelo ya teng e kwa tlase ebile di rwala batho ba le bantsi ka nakwana.

Karata e botlhale e na le go sokodisa ka network-e, re ema lobaka lo loleele gore e boe le gone ga e ka pele go tshwana le karata ya pampiri.

Se se siameng gore o nne mokgweetsi wa bese ke gore tshwantse o nne le pelo e telele, o rate batho, o tshege le batho gore batho ba kgone go o botsa dipotso ka kwa bayang teng ntle le poifo.

Dikotsi tse di diragalang fa o na le strike ke go tšhumiwa ga ditaere kgotsa ga dipalangwa tsa dibese tseo kgotsa tsa dipalangwa tse di leng teng.

Di tsamaya ka nako ka gonne ke tse dintsi, di tsamaya ka nako gore fa o itse eo o batlang go e palama fa bese ka ema ka dinao ke tlile go emela e latelang.

Ke kile ka siwa ke bese ke ya Gauteng, kile ya ntshiya ka ntlha ya go tsoga thari.

Ga ise go nne le ditshupiso tsa dibese fela ke akanya gore fa go na le ditshupiso bapagami ba amega ka gore ba tlhoka senamela se ba ka se dirisang go ya ditirong, kgotsa go ya mabakeng a bone ebile bantsi ebe ba tlhoka le madi a ba ka dirisang go pagama senamela se sengwe.

Gore fa di tlhagelwa ke bothata ba kgona go itse gore e tsamaela ntlheng efe le gore go se ke gwa nna le mathata mo tseleng ka ntlha ya gore ebe e tshwere matshelo a batho ba le bantsi.

Ka ge e dula e le kwa tlase, ga e na kamo e le jalo mo matshelong ka gonne, le fa ba e oketsa ngwaga le ngwaga e santse e le kwa tlase go gaisa ya dipalangwa tse dingwe.

Ne ke ka ikala ka robedi ka gonne tlhatlhwa ya teng e kwa tlase, e tla ka nako ga eme le gore e tlale, ebile e go fitlhisa kwa o yang ka nako.

Seo se ile go nthoba maikutlo ka ntlha ya gore ke itse gore bese e tlile go nfitlhisa tirong ka nako, ebile ga ke ilo duela madi a le mantsi. Fela fa di sa tsamaye ga ke na kgetho tlile go batlana le sepalangwa se sengwe le ga e le gore se tlile go mpitsa madi a kwa ko godimo.

Go tsamaya ka dinao mona mo tikologong ya me go tlwaelegile thata. Re dirisa dinao go na le go dirisa dipalangwa, dipalangwa re dirisa fa re tsaya leeto le le leele, mme dinao re di dirisang ka nako tsotlhe.

Ee ke a leitsi letshwao la batsamayi ka dinao mo tseleng, letshwao leo le bontshitse batho ba tshwaragane ka diatla kgotsa gantsi mo sekontiring ba ngwala di-block-o block-o go bontsha gore go feta batho ka dinao.